Ku tlakuka ka tihakelo swa bazi a swi kahle hi mhaka ya leswaku a hinkwawo munhu a nga na matimba yo hakela mali yo tala vadyondzi a va ha swi koti ku va ya swikolweni masiku man'wani hikuva mali a yi a yi kona van'wani fanele va famba va lombetela timali a swi kahle.

Swi nge ndzi khomi kahle mina na ndyangu ya mina hi mhaka ya leswaku ku yi nge he swi koti ku endla leswi hi swi lavaku yi ta yi ta wa na swikweleti yi nge he swi koti ku ya la hi lavaku kona edorobeni hi mhaka yo durheliwa hi bazi.

Swivangelo leswi endlaku mabazi ku ma tlakuka i i ntlakuko wa petiroli kumbe diesel ku hakela ka vatirhi na ku basisa mabazi na ku wa tlhogomela swa durha.

Vadyuhari va kuma swihunguto eka swofamba swo fana na mabazi na train kambe a va kumi swihunguto loko va famba hi taxi.

Ina ndzi nga n'wi pfuna hi xivangelo xa leswaku bibele yi ri hi fanele hi pfuna vanhu vakokwani va hi dyondzisile leswaku hi fanele hi pfuna vanhu lavakulu.

Swi nga va pfuna swinene hi mhaka ya leswaku a wu talangi se ni swi nga va pfuna hi hileswaku va nga kota ku ya eka tindhawu hinkwato la va lavaku ku ya kona kambe va nga hakeli mali yo tala.

Ra pfuna swinene hikuva ku na minkarhi yin'wanyani u kalaku mali kambe khadi ri va ri ri na mali yo khandziya bazi swa pfuna hi minkarhi yo tika.

Smart card i khadi leri vanhu va ri tirhisaku emabazini ri tatisiwa eswitolo u chela mali eka rona ivi loko u ya khandziya bazi ku na michini lowu u u bisanaku na wona ku komba leswaku u khandziyile michini luya u ti kokela hi nexe mali loko u huma u fanele u bisana kambe ka michini michini luya ku komba leswaku himpela u humini.

Loko doroba ra ka hina ri sungule fambiselo ra makhadi yo tlhariha ya mabazi ina a ndzi ta va tirhisa loko ya pfumeleriwile emabazini ku ri makhadi lamanene ku ri makhadi lama pfumeleriwaku leswaku hi ma tirhisa endzeni ka bazi ina a ndzi ta wa tirhisa.

Leswi swi endla ku ku oloviwa ku hakela ku susumeta nkarhi swi pfuna leswaku vanhu loko va ri hava mali va swi kota ku khandziya mabazi hikuva va va va hakele mali ya n'hweti hinkwayo kumbe ya mavhiki yalamo ekhadini.

Loko a ndzi ri muchayeri wa bazi a ndzi ta veka milawu leswaku un'wani na un'wanyani loyi a nga xiximeku kumbe a ri na hanyelo ro biha u ta chika ebazini.

Swi na nkoka leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela hikokwalaho ka ku ri va nga endli tinghozi emapatwini va chayela kahle.

Loko a ndzi ri muchayeri wa bazi loyi a tirhaku tiawara to leha a ndzi ta byela vakhandziyi leswaku ndzi karhele va nga hlamali loko bazi ri famba swintsongo leswaku ndzi nga endli tinghozi epatwini.

Vachayeri va tibazi va langusana na ku deleriwa hi vanhu lava khandziyaku mabazi va tlhela va nga hakeriwi mali ya kahle va tlhela va tirha tiawara to leha.

Swivangelo swa leswaku ku va na ku kokela endzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka, i tilayini leti va ka kona, i vanhu lava va vulaka leswaku a va ha fambi, ivi hi Xinghezi va swi vitanaka ku ri cancellation. Ku va na mali leyi hakeriwaka yo tala ku famba hi xihahampfhuka.

Ina ndzi vona swi fanelerile hi mhaka ya leswaku diesel kumbe petiroli yi ya ehenhla lembe na lembe. Vatirhi va fanele ku engeteriwa mali ya muholo ku hlayisa mabazi na hinkwaswo swilo swi lava mali. Ina ndzi swi vona leswaku swi fanelerile leswaku ri va engetela mali.

E-e, ndzi swi vona swi nga fanelanga, ndzi swi vona ku ri nghozi eka vana va xikolo. Hi mhaka ya leswaku va nga kuma nghozi kumbe va nga hlangana ni nghozi. Leswi vana va xikolo va fanele va swi endla i ku langutisana na tidyondzo ta vona ntsena, mathicara va fanele va thola munhu loyi a dyondzeke ntirho loyi. Kumbe lava va nga dyondzisiwa leswaku ntirho lowu wu endliwa njhani, hayi vana va xikolo.

I xilo lexi ndzi nga ta xi endla, i ku a ndzi ta famba ndzi ya emaphoriseni ndzi ya va byela leswaku ndzi humelerile hi nghozi. Ivi maphorisa hi vona va nga ta teka xitempe lexi landzelaka.

Leswi ndzi nga ta swi endla ku hlayiseka, ndzi nge fambeli epatwini kambe ndzi ta fambela etlhelo. Loko ku ri hava ndhawu yo fambela etlhelo. Epatwini ku na layeni lowu va wu tsalaka leswaku lowu i wa mimovha leyi i ya vanhu laha fambelaka kona, a ndzi ta endla leswaku ndzi ta fambela kona lahaya va nga tsala kona leswaku ku fambiwa vanhu.

Mabazi ya Intercape, Buscor, My Boet ya hambanile ni mabazi ya Mpumalanga na Gauteng. Hi mhaka ya leswaku hina vanhu va le Gauteng hi tirhisa ReaVaya, Putco, . Mabazi yalawo a ya durhi ku fana na mabazi man'wani, hina mabazi ma hina naswona a ma fambi ndlela yo leha. Ma suka laha ma ya eJoni, a va humi laha ma ya eka matiko mambe.

Leswi a ndzi ta swi byela Khensani a ndzi a ndzi ta n'wi byela leswaku, vana a va fanelanga va ta na mali. Vatswari a va ye eswitolo va ya xavela vana swakudya swo rhwala, hikokwalaho ka leswaku mali a yi laveki kambe ku laveka swakudya leswi va nga ta swi dya hi ndlela na loko va fika.

Loko ndzi hlamusela kokwani a ndzi ta n'wi byela leswaku a pfula foni a nghena eka inthanete. Loko a fika ka inthanete a nghena ka webusayiti ya ya mabazi, a xava ra bazi leri a ri lavaka a tlhela a ku a hakela kona hi bangi.

Ina ku famba hi bazi ra navusiku swi hlayisekile swinene, hikokwalaho ka leswaku tinghozi navusiku a ti talanga swinene. Timovha emapatwini ti va ti hlayisekile. Vanhu lava va chayelaka mabazi navusiku a va tirhangi na nhlekani kambe va lo nghena navusiku va ha lulamile. Ku famba hi bazi vusiku swi kahle.

Loko ndzi ri muchayeri wa bazi wo famba mpfhuka wo leha a ndzi ta byela valungu va mina leswaku va ndzi kumela mupfuneti, hi ta cincisana loko ndlela yi kha yi ya emahlweni.

Vuhlayiseki bya le mapatwini byi nga tiyisisiwa hi leswaku, un'wana na un'wana loyi a nga dakwa a nga fanelanga a chayela. Movha vanhu va fanele leswaku va nga hatlisi mimovha ya vona switarateni va famba kahle hi ti mitara leti pfumeleriweke, leswaku ku fambiwa hi tona emapatwini. Vanhu va fanele leswaku loko va nga swi koti ku chayela va nga chayeli timovha hileswaku va ta endla tinghozi.